Melemo ya go belega kwa gae ke gore lesea le le ntšhwa le, ga le na go tsamaya mo tseleng le tsamaya le tsaya mewa ya batho ka gonne o setse a le mo gae. Mme dikgwetlho ke gore ga go na yo e leng ngaka kgotsa a na le boitseanape ba gore motho o tshodisiwa jang ngwana sentle mme ngwana a tle a bolokesegile mo lefatsheng.

Ka setso malome ke ene a tshwanetseng go nna mo morerong, ka gonne ke ene moja-ditlhogo. Batsadi ba ngwana ga ba tshwanela go tsena mo mererong ya magadi a bone, ya magadi a ngwana wa bone. Ka gonne ba godisitse ngwana mme fela ga se bone bomalome ba ngwana.

Go tswalela ngwana morago ga pelegi, go ka thusa ka gore ngwana ga a kopane le mewa e e sa siamang ka kwa ntle, ngwana ga a gate dilo tse di sa siamang ka kwa ntle. Ngwana o kgona go bonwa ke batho fela ba ba tshepegalang mo lapeng, mme dikotsi ga di kalo, ga di yo go ka nna teng gore ngwana a be a sa .

Ee, ke itse setso sa ka, ebile ke motlotlo ka puo ya ka, ka gonne ke itse gore moTswana, re le baTswana re tswa kae, re tsholetswe kae, le gore go tlile jang gore re be re le fano mo Aforika Borwa. Le puo ya rona e e bitswang Setswana di tswa kae. Ke motlotlo ka puo ya ka, ka gonne ga ke e bua, ke utlwa e nnatefelela. Setso sa ka, ke se itse tota ka gonne ke rutilwe ke ba ba fetileng pele ga rona, ba re ruta gore re tshwanetse go itshwara jang, ga ke le monna ke tshwanetse go tshwara lapa la ka jang.

Ka dinako dingwe, pharologano ke gore o ka tsena kereke mme o sa direle Modimo. O itsenela fela kereke go opela le go bina kwa kerekeng, mme fa o direla Modimo, ke fa o o tsena kereke, o rapela o dira tsotlhe tseo Modimo a go laelang gore o di dire, o porofeta, o thusa batho mo kerekeng, jalo le jalo.

Kakanyo e nka tlang ka yone ke go leka go tsenya bašwa mo dikolong le go ba ruta go ikemelela, ba ithomololele ditiro ke ba fa le matlole a gore ba kgone go thoma dikgwebo.

Go botlhokwa thata go nna mo nakong ya poifo ya leso mo setsong sa rona sa baTswana, ka gonne go dira gore o ikilele o kgone go fapogela dilo di le dintsi, o kgone go gopola yo mo lefatsheng leno, o kgone go ka se tsenye batho ba bangwe sefifi.

Magadi a tshwanetse go salwa morago ke kgomo, ka gonne go tswa kwana bogologolo mo setsong sa rona go ne go dirisiwa dikgomo go ntsha magadi.

Go tlhokomela leruo le go di fa dijo, metsi ka nako, le go di ntsha mo lesakeng di ya go fula, o di rekela difuru le tsotlhe tse di ditlhokang.

O tshwanetse go ikilela mme o kgaogane le tsa thobalano mme fa o ka se dire jalo o ka nna le sefifi mme wa fa le ba bangwe sefifi mme wa feleletsa o lwala.

Meetlo ya setso le setso ya go bega le go neela ngwana leina mo Aforika Borwa e sa ntse e dira, mme botlhokwa jwa teng ke gore ngwana a itse gore ke mang le gore o tswa kae, le gore o ka mang.

Lenyalo la setso le simololwa ka dipuisano tsa magadi mme go bo go ntshiwa magadi, ga go fetsa go ntshiwa magadi, ke gona go tla beng go reriwa morero wa gore tiro ya lenyalo e ka nna leng.

Meletlo ena e botlhokwa ka gonne e sireletsa ngwana gore a phele sentle mo botshelong a seke a kopana le mathata ga ntse a gola. Le mo baaging ba itse gore ngwana ke mang, ke wa ko kae.